Abantu kufuneka basebenzise kakhulu iInqwelomoya kuba emigwaqweni iimoto zininzi kakhulu ziyaphithizela. Loo nto idala iingozi ezininzi xa kukho amaholide.

Oololiwe baseMzantsi Afrika bajongene nemingeni emininzi echaphazela ukusebenza kakuhle nokuthembeka kwabo. Iziseko ezingundoqo ezigugayo, imiba yokhuseleko, inkxalabo ngokhuseleko, ukunqongophala koololiwe. Kukho ukunqongophala koololiwe kwaye ezinye ezikhoyo azithembekanga, nto leyo ekhokheleka ekulibazisekeni nasekurhoxisweni. Ulungiso olulambathayo, ukunqongophala kogcino kunye nenkxasomali enganela ukuthintela ukusebenza kakuhle ngozinzo lothungelwano loololiwe, inkxasomali enganelanga, imingeni yolawulo.

Mhla ndandiqala ukukhwela inqwelomoya ndandinoloyiko kakhulu. Ukufika kwangoko kwisikhululo senqwelomoya ukulungiselela iitshekhi zokhuseleko, ukuzisa ukuzonwabisa kwinqwelomoya, ukuhlala umanzi kwaye ukhululekile. Ixhala lisoloko likhona kodwa kwakumnandi kakhulu.

Into endinokuyenza njengonotekisi ukuze kunciphe lo mkhwa we-overloading, ukulayisha abantu bade badlule kwinani elifunekayo, kukuba ndidibane nabameli kunye nabantu abaphethe ezemigwaqo ukuze kuthethwe ngendaba yokuba kumele kufike amapolisa emigwaqweni azojonga le meko, abambe abo bathe benze obububi.

Ewe, kwindlela ende eyayisiya eRhawutini. Ndandikhwele nabantu ababini esasisiya kwindawo enye sonke. Sasihambe sixoxa indlela lena yonke, sinikana nokudla. Kwakumnandi kakhulu.

Ukuhamba ngeenyawo ibanga elide kuphucula impilo ye-cardiovascular, kuxhasa ulawulo lobunzima, ukomeleza amathambo nezihlunu. Kuphucula ukuguquguquka nokuhamba, ngokuhamba unokukunceda ukuphucula ukuguquguquka ukulinganisela kunye nokuhamba okwenza kube lula ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla. Iinzuzo zempilo yengqondo.

Uphucula irenki yeetekisi kubandakanya ukuphucula amava abo bonke abakhweli nabaqhubi kunye noluntu olungqongileyo. Ucoceko kunye nolondolozo, ikhusi kunye nezitulo, imiqondiso ecacileyo, idesika yolwazi.

Ewe, ndake ndayifumana imeko eyoyikisayo okanye emangalisayo etekisini endandiyikhwele. Kuba uteksi, unoteksi wethu wayehamba ngesantya esiphezulu kakhulu nekwathi kwenzeka uba ayotshayisa imoto eyayiphambili imile emarobhothini. Ndandisoyika kakhul,u kodwa akekho umntu owalimalayo sasinda sonke.

Izinto eziluncedo ekuthutheni ezindleleni, ukuguquguquka, ukufikeleleka, indleko eyongayo. Kwimigama emifutshane okanye imithwalo emincinci, uthutho lwendlela lunokuba lukhetho olungabizi kakhulu.

Betekisi banokubandakanyeka kwimilo okanye iingxabano ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Izizathu, iingxwabangxwaba ngemimandla, ukhuphiswano lwabakhweli, iingxabano ngamaxabiso okukhwela, ukungqubana kobuntu, uxinzelelo kunye nokukhungatheka.

Amanye amagosa endlela ayachaphazeleka xa amagosa evumela loo mqhubi omnye onemoto engafanelekanga aqhube endleleni, kuba loo moto isuke ingenawo umgangatho yokuba makube uhamba endleleni. Loo nto idala iingozi kakhulu, izosulela neemoto ezihamba emacaleni.

Izicwangcisoqhinga zokusombulula ungquzulwano. Ulamlo, kumele uze nomlamli ongathathi ntweni ukuze ancede ukusombulula ingxabano. Unxibelelwano, ukhuthaze unxibelelwano oluvulelekileyo nolunentlonipho phakathi kwabaqhubi, abakhweli nabathumeli. Phuhlisa kuye unyanzelise imithetho nemigaqo ecacileyo kubaqhubi beetekisi, kuquka neendlela zokuziphatha ngemigangatho.

Ndingamcacisela ukuba kubalulekile ukufaka ibhanti xa ukhwele emotweni, kuba loo nto kuthi noba kwenzeka ingozi ibhanti liyakwazi ukukukhusela ubambeke ungayi ukuyofohleka ngaphaya.

Ukuze bazive, ndiqinisekise ukuba bazive bekhuselekile xa bekhenkethela iilokishi kukuba ndiqashe oonogada abazohamba nabo mihla le, babagade bephethe imipu.